Ukuvala ikhadi elilahlekile, kanye nokunyusa i-limit yokuthenga kanye nokukhipha imali.

Kwakumayelana nemoto eyayishayisile, yathatha isikhathi eside ingxoxo, nemininingwane, nemibuzo nokushutha iyithombe, nokusenda okwaba isikhathi eside impela.

Ngingazizwa ngikhungathekile futhi ngiphoxekile emoyeni, uma kuyimali ebekade ngingayilindele, nehamba kade ngingayilindele.

Ngiyasaba futhi ngithukile ngoba imali le engiyisebenzele futhi nebengizitshela ukuthi isendaweni ephephile. Sengifuna ngisho nokuyikhipha ingakanqwabi.

Ngingakhetha ukuba ayithumele noma ngo-Cashsend, noma ayifake ebhange ukuze ngiyithole kalula, futhi ingalahleki, futhi ingantshontshwa.

Umazisi iwona abathanda ukuwuthatha, kodwa uma sebewuthathile ngingazizwa ngibophekile kakhulu ukwazi ukuthi khona izinto engeke ngisakwazi ukuzenza ngomazisi wami, ngoba uthathiwe uthathelwa imali.

Ukulinda ikona okubi kakhulu ngoba usuke usuthembekile wakhokha imali. Kungakuhle kusheshe uma usufakile isicelo kumshwalense wakho.

Ngaba nentshisekelo enkulu nenjabulo yokwazi ukuthi kukhona inzuzo enkulu engingayithola, ngoba umuzi uma ngiwulungisa, uyakhula kwinani lawo, okungenisa kakhulu imali, kodwa uma kungasenzeki kanjalo, ngingadikibala kakhulu ngiphoxeke.

Eminye imshwarensi ilindisa kakhulu, njengokuthi awukwazi ukuthatha u-six months ungakapheli. Okugcina ukuthi uma sekwenzeke inhlekelelo, ugcine usuyanqwamba ngoba kwenzeke ingakapheli lezo nyanga abasuke bekukalele zona.

Ngajabula kakhulu ukuzwa lokho, futhi ngimangale ngoba enye yezinto engajwayelekile ukwenzeka. Inzuzo nje kuba inzuzo lapha nalaphaya, kodwa akwenzeki kube inzuzo engaphezulu, ngisho nakumholo wami.

Ngingafaka uhlelo lwesibhedlela lukamama, ngimkhave ngokuphelele mayelana ne, nama-medicals, kanjalo mayelana nokulala, neyindleko zokulala esibhedlela.

Kunginikeza ukuthula ngoba usuke wazi ukuthi noma ngabe uyahamba emhlabeni, kodwa laba obathandayo nalabo okade ubanakekela, bayohlala benakekelile ngaso sonke isikhathi.

I-gap cover imali esuke izokuvikela nalapho khona ungasakwazi khona ukuzikhokhela khona i-medical aid yakho.

Ngingathatha wonke ama-medical aid scheme, ngiwabeke la bese ngibheke ukuthi imishwarensi yabo ibiza kangakanani kanye nama-benefit ayo ukuthi athini. Loko ingabe sekungilekelela ukuthatha isinqumo mayelana nama-insurance.

Siba nomthelela omkhulu maqondana namalungiselelo omngcwabo, ngoba iyona imali esuke ilindelwe ukuthi izolekelela mayelana namalungiselelo omngcwabo.

Ithemba kungaba inani lemali eselikhona ebhanki mayelana nomhlalaphansi.

Abantu basemakhaya bagibela amatekisi, baye eyindaweni eyikude emadolobheni bayofuna usizo, abasuke bengakwazi ukuzifinyelelela lona eyincingweni zabo. Manje ukuthuthuka nokuba khona kweyingcingo kusho ukuthi sebengakwazi ukuyitholela lolo lwazi, ngale kokuthi bahambe amabanga amade beyofuna ulwazi.